Nna tsela e ke bonang batho ba sebedisa data kapa tjhelete e ngata ha ba dlala di-game founung hobane. O hopole di-game tsena tsa sejwalejwale ha o kena e bona le di-advertisement tse leng horeng le tsona ntse di ja data. So ke bona ho le bobebe ha ba ka reka tsona di-Wi-Fi hore ba patale ha nngwe ka kgwedi. Ba kgone ho etsa tsohle. Ba seka ba na le bothata ba data e ba e sebedisang matsatsi le matsatsi. Ena e ba e bitsang ke unlimited e sebetsa tsohle dintho ba tlang di etsa. O patala hanngwe feela ka kgwedi, so.

Ngwanaka, ke a bona o thotse tjhelete e ngata hantle e leng dikete tse makgolo a mararo. Keletso ya ka ke hore tjhelete ena hore ke bona o sa le monyenyane. So ntho tseo rona re tla di etsang ke hore ka e nngwe re reke ntho tsa hao tsa ho ikwetlisa. Le tseo o tla di hloka ho thusa dithuto tsa hao. E nngwe re invest-e hore ha o so le moholo e kgone ho o thusa ho ya pele.

Oh, tseo ke ithutileng sona ka rugby ke hore , rugby ke sport se, se batho ba lemalang haholo. Mare since ke se ke iphile nako ke se shebella. Ke bone tse ding tsa dintho tsa hore, ho ba na le batho ba dlalang morao le ba dlalang pele. E le hore le ha bolo e qala bohle ba ba ma-side ba ya morao, ba bang ba ya pele. Ho na le ba dlalang ka mahlakoreng ho na le ba dlalang mahareng. So, ke ithutile ntho tse ngata haholo ka rugby tse ne ke sa di tsebe.